Uninzi lwabantu alunayo i-medical aid kuba alurholi mali ekwaziyo ukuba ngaba ibhatale i-medical aid. Abanye barhola imali yokuba ngaba bakwazi ukuthenga ukutya, bakwazi ukuthenga iimpahla, bakwazi ukubhatalela izidingo zabo ezona zona ziphambili. Nanjengoko ke nayo impilo isisidingo esiphambili kodwa imali yokubhatalela i-medical aid ayiye ibe khona ngoba kaloku imisebenzi okokuqala ayikho, naleyo ikhoyo urholela imali encinci. Oko kuthi ke ngoku abantu xa ngaba bezawubhatala i-medical aid abasoze babe nayo ke imali yokuba ngaba batye emakhayeni abo, banxibisa abantwana, balungise amakhaya iindawo zokuhlala neempilo zabo.

Eyona ndiyikhumbulayo intengiso yintengiso yakwaOUTsurance apho kubonakala khona ukuba ngaba abantu xa beyithathile le inshorensi bafumana esona samba semali sakhe sasikhulu. Yaye ithembisa ukuba ngaba abantu bazahoyakala, zonke izidingo zabo. Yaye baza kuba nayo, imali yabo iphindaphindeke kangangoko kuxhomekeka kwindlela leyo imoto ethe yamoshakala ngayo okanye indlela leyo imoto elahleke ngayo.

Kwelinye icala ndiyavumelana, kwelinye andivumi. Xa ndisithi ndiyavuma kungokuba abantu abadala bama kwimigca emide apho belindele ukuyokhupha khona imali le yabo yesibonelelo kwezo venkile. Ufumanise into yokuba ngaba umntu omdala akakwazi uzimela okanye ke uyabambelela kunzima ukuba ngaba ahambe. Kodwa xa ngaba ingene kwii-bank zabo zabucala, loo nto leyo iza kwenza intoba ngaba nokuba uye nini na ukuyoyikhupha uzawukwazi. Akuzufuneka into yobana ngaba kuthiwe ulinde ideyithi yemali ethile nedeyithi imali ethile. Kodwa ke nakweli cala lokuba bangayitshintshi iyabanceda loo nto ngoba kuba khona abantu apho kungenzeka ukuba abiwe la makhadi bangakwazi ukuba ngaba bayifumane imali.

Ndingakhetha isicwangciso sesibhedlele kuba kaloku kulapho ulifumana khona uncedo oluninzi. Ewe ke kugqirha ndingaziyela, ndiye ngeyam imali. Kodwa xa ndisiya esibhedlele ndiyayazi into yokuba ngaba izandinceda le inshorensi ndikwazi ukuba ngaba, ndikwazi ukungena kumatshini bee-X-ray, ndikwazi ukutsalwa amagazi. Ndikwazi ukufumana izikeni kwakule kwakule insurance kunokuba ngaba ndiye koogqirha ekuzawufuneka ndimane ndibhatala, ndimane ndibhatala, ndimane ndibhatala.

Lo umgalelo uluncedo kakhulu. Ndisitsho nje ubhatala nje imali esezantsi kakhulu, imali elikhulu elinamashumi anesihlanu. Oko kutsho ukuba ngaba yi-one hundred and fifty rands qho ngenyanga. Loo mali leyo ke iyavalelwa ke apho ke ebhankini. Umntu ozatsho akwazi ukucela akhutshelwe loo mali ayifunayo uyokwenza loo nto leyo. Uyakwazi ke nokuba ngaba ekupheleni konyaka ihlukaniswe kakuhle imali umntu abe nesixa sakhe, abe nesixa sakhe kuze kuthi ke inzala leyo ifumanekileyo ebhankeni iyashiyeka yona ukugcina iakhawunti le. Kuze kuthi ke xa sesiyibuya kunyaka olandelayo siqalise ikhona imali ibikhona ebhankini kakade.